EMzantsi Afrika ubuhlanga, ulwimi kunye neemvelaphi zezizwe zenziwa ngenkqubela phambili yenkcubeko. Kwaye ukufundisa abantwana abavela kwiilwimi ezahlukeneyo kunye neemvelaphi ezinokuthi zixhasane kunye kunokukhuthaza abahlali boMzantsi Afrika ukuhlala phantsi kunye nokuba neendaba ezinintsi ezahlukeneyo, ukukhuthaza ukwamkela kwezinye iilwimi kunye nokucebisa ukufunda phakathi kwezinye izizwe.

Kwiimeko ezibumila bunje ezifana nemingcwabo apho iintsapho nabahlali bedibana baphithizele kuloo mzi usuke wehlelwe lilifu elimnyama, kufuneka abahlali bayiqonde kunye nosapho ukuba akunguwo umcimbi. Bayiqonde futhi into yokuba bayele ukuyokwenza ntoni kuloo mzi. Njengeentsapho ezingathathi ntweni kunokuba nzima ukwenza umdliva wokutya okufuneka konele abantu bonke. Imingcwabo ayifani nemicimbi ehleliweyo apho uyakhona usazi ukuba kuza kube kudekwe iitafule, imingcwabo yinto yequbuliso engahlelwa mntu.

Ukubaluleka kwendoda okanye komntu ongutata entsasheni, umntu ongutata ubalulekile. Emakhayeni amaninzi anabantu abangootata uyawubona umahluko kuba indima yomntu ongutata ayidlalayo inkulu elusapheni lakhe. Umntu ongutata udlala indima enkulu kwimfundo yosapho, ekukhuselekeni kosapho nokuhlala engoyena mntu omileyo ogadile ikhaya nayo yonke into engqonge usapho lwakhe. Imizi engenawo amadoda okanye ootata kudla ngokuthiwa iyadeleleka, ayibonwa ngabahlali. Abahlali baye babe nokuyithatha kancinane imizi engenawo amadoda. Indima yomntu ongutata okanye eyendoda kwiintsapho zawo zibalulekile kakhulu.

Ngokwendima yosiko lolwaluko umntu ongutata udlala inxaxheba enkulu kumkhwetha njengoko kuye kube nguye okufuneka ukuba abe nezinto azilawulayo neziphathwa nguye. Ukuqala kumjikelo wokungena komkhwetha ukuya kuphetha kwindima yokuphuma komkhwetha, umntu ongutata unegalelo alidlalayo kuzo zonke ezo ziganeko.

Umcimbi omkhulu wosapho onokuquka usapho lulonke, amadoda ngakwicala lokutya angaphatha okanye angadlala indima okanye igalelo elikhulu ngakwicala lokuxhela ebuhlanti. Akanakuze amadoda adlale indima ngakwicala lokupheka angaxhela ebuhlanti okanye ancedise ukugqithisa ukutya xa sele kuphakwa. Ngokwenkolelo yam nangoku ubona indlela izinto ezenzeka ngayo ekuhlaleni amadoda akanayo indlela okanye akanayo indima anokuyidlala ekuphekeleni imicimbi.

Ndicinga ukuba ebusika eli siko lolwaluko luthatha inxaxheba kuba ebusika kuba khona umoya obandayo owenza ukuba kube khona ulawuleka kwizifo ezininzi, kwaye nabakhwetha bakwazi ukufumana umoya opholileyo wempilo nokukhulisa amandla wabo. Enye into endiyicingayo kukuba ngexesha lasebusika okanye ngexesha likaDisemba lininzi ixesha lokuvalwa kwezikolo, ngoko ke abakhwetha basebenzisa elo thuba ukuze bangaphosakali zizifundo ezikolweni.

Indima endinokuyidlala kumalungiselelo omtshato wasekhaya xa kunokuthiwa unyana wam uyatshata, ndingamncedisa ukukhupha izimemo, ndingamncedisa ekudibaniseni i-decor, ndingamncedisa ukumkhethisa imibala ezoba mihle, ndimncedise nasekuthengeni izinto esiza kuzidinga ukupheka nokuphakela iindwendwe.

Xa ndisitya ukutya endikuthandayo kwesiNtu ndiye ndizive ndichulumancile, ndonwabile, ndisempilweni kwaye ndiziva ndonelisekile.

Ewe, ukhona umahluko phakathi kokutya okulungiselelwe umngcwabo nokutya okulungiselelwe umsebenzi. Ukutya okulungiselelwe umngcwabo kuye kufuneke ukuba ulungiselele ukutya okunintsi kwaye ukubonakala kunesizotha nentlonipho ukuhloniphisa. Xa kulungiselelwa ukutya komcimbi ukutya komcimbi kona kuxhomekeka ekutheni ngumcimbi onjani oluhlobo luni lo uphekelwayo, ngumcimbi oza kuba nabantu abangakanani abamanyiweyo kuloo mcimbi. Ngumcimbi omngakanani malunga nokuba ngumcimbi ekuza kuxhelwa kuwo inkomo okanye ngumcimbi wekhaya kuphela.